Sawubona, meneja, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Ukhuluma noSithembile Dladla. Sinenkinga lana yamatekisi, amatekisi awahambi, kuyala, kuyaliwa. Manje sikhathazekeli singabagibeli ukuthi sofinyelela kanjani emsebenzini. Ngisacela bandla ukuthi usisize, noma usikhiphele imoto esingakwazi ukuthi usiyise emsebenzini ngoba sizaba-late. Futhi, asinayo into yokuhamba, nawe uyalazi ukuthi ithemba lethu lisematekisini. Sizoyithini-ke thina into enjena? Senzenjani nje ngabagibeli? Sikhathazeke kakhulu. Ucabanga ukuthi kwenziwe njani? Iziphi ezinye iy'nyathelo ongayithatha ukuze sikwazi ukuthi sithole amatekisi aya emsebenzini?

Asiphephile ngempela, ngaleli nani lemigodi emgaqweni yangakithi ngoba imoto izawuhamba ingenelele khona, mase iyaphuka noma imoto izakwenza ingozi ngendlela esingayiqondi. Lokhu akusiniki ngempela ukuthula njengabaphathi bendawo, ukuthi la manani lemgodi singayenze njani, singayithini into yayo? Ngoba ukuphepha kwethu kukhona.

Ngingazama ukuthi ngibhukhe elinye ibhasi. Ngingazama ukubheka ukuthi elinye ibhasi elilandelayo lizohamba ngasikhathi sini, ukuze ngikwazi ukuthi ngilithole.

Sorry bandla, mshayeli. Ngisacela bandla uwehlise kancane sivinini ohamba ngaso emgwaqeni ukuze sikwazi ukuthi siphephe nathi ngoba izingozi ziyadaleka ngalesi sivinini sakho ohamba ngaso. Ngicela ukuthi ucabangele impilo zethu, ngoba uyazi ukuthi uphethe iy'mpilo zabantu njengoba ushayela.

Isiteshi samabhasi engithanda ukugibela sona, iseThekwini, Durban Station, ngoba leso steshi, uyakwazi ukuthola izinto ey'ningi ungakwazi noma ufuna uy'dinge phambili. Amabhasi akhona futhi ahamba ngesivinini esilungile, futhi a-affordable.

Ngingazama ukuthi ngixhumane no-driver, noma ngixhumane nabantu okade bethutha izikhwama zami. Ngizame futhi ukuxhumana nebhasi, inkampani yebhasi le ekade sihamba nayo. Ngibacele ukuthi ngicela ukuthi bengibhekele izikhwama zami ezidukile ngoba angizitholi.

Kubalulekile ngoba abantu abadala babalulekile futhi sebekhulile. Lokhu bazokunika ulwazi oluningi ukuze bekwazi ukuthi beyiqondisise indawo yabo. Nala abaye khona bekwazi ukuthi bethole nokuphumula kanye namandla. Abanye baphathwa ama-BP kanye noshukela.

Uhambo olude engake ngalithatha lwebhasi, ngangiya e-Eastern Cape ngoba ngithole umsebenzi omusha. Kwathatha amahora awu-nine, isona sikhathi lesi eside esawathatha.

Isikhathi itekisi eyake yaphuma late ingagcwali kulinde abantu ukuthi igcwale, ngaze ngafika late emsebenzini. Nanakhona uma ngifika, ngathola ukuthi umphathi wami usekhona and usenginika izinkinga.

Ngingabuza ukuthi, iqala nini lemigodi ukulungiswa? Futhi, le migodi izolungiswa kanjani?

Ngingavuka ekuseni ngibheke ukuthi ibhasi ihamba ngasikhathi sini namhlanje. Mase ngaksasa ngiyavuka ekuseni futhi-ke ngilungise, ekuseni kakhulu ukuze ibhasi izongifica lapha ngimile esitobhini. Ngingashiywa isikhathi ngizofika early, ngilinde ibhasi ngalesi sikhathi elizobe lifika ngaso. Ngingathola ulwazi oluningi ngokuthi ibhasi lifika ngasikhathi sini.

Ibhasi laligijima ngesivinini esikhulu, ila engazizwa khona ukuthi angiphephile. Nganginovalo, futhi nganginemicabango emningi ukuthi kungase mhlampe igingqike noma kwenzakale ingozi.

Umthelela wokuminyana wezimoto ekuseni nantambama ekuhambeni kwabasebenzi kanye nabafundi, ukuba busy kakhulu. Futhi lo mthelela wonke umuntu usuke esebuya ntambama, usuke sejahe endlini eyopheka, ayokwenza izinto zasendlini. Abanye suke sebejahe ukuthi belungiselele usuku langakusasa.

Ngake ngaba nomngani ebhasini ngihamba ngiza e-Eastern Cape. Safika sazwana, saxoxa ohambeni lwethu, saze sashintshana nangey'namba. Saxoxa kakhulu, wajabula nje ukuthi uzwane nami. Kuyimanje sisaxoxa, futhi nje siyagqugquzelana ngokuhle kodwa empilweni.